Abahlobo bam abangamabhinqa banganxiba imibhaco. Amantombi anxibe umbhaco omfitshane neskipa afake ke neentsimbi entloko nasentanyeni. Abantu abangoomama bona bangafaka umbhaco, umbhaco omde uphele ezantsi enyaweni, afake incebetha, afake ibhayi, athwale entloko istafu.

Umngqusho ndiyawuthanda kakhulu, ndiyawuthanda umngqusho, ndiyawuthanda uwupheka. Uba mnandi kakhulu xa imozulu ingentlanga mhlawumbi kunetha okanye kubanda, andiwuchasanga.

Into endinqwenela ukuba itshintshwe okanye ishiywe ngemva ekuqhubeni eli siko, kokwakugezelana okanye ukunyembana kwabantu abathe baqhuba lo msitho ngendlela abazivisa kamandi ngayo. Xa kwenziwa umbhiyozo ufumanise ukuba abo banamandla okanye banemali benza indumasi zomphumo, zomgidi kubekho abantu ababagxekayo, ingase ingaphela leyo into. Okwesibini, ingase ingaphela into yokuba bangafuni oomama bazi izinto zenzekayo .

Umleqwa yinkukhu ekhuliswe ehamba, ehambahamba eyadini yonke. Ithi ke iyaleqwa ukuze ibanjwe ixhelwe kwaye umzimba wawo uqinile kodwa imnandi ukufa.

Kohluka ngohlobo abathwala ngalo, omnye otshatileyo uyathwala entloko omnye akathwali. Kwaye ke loo nto ayinxibileyo funeka ime emaqatheni xa ingumntu ongumama.

Indima edlalwa ngoodade bomfana bomkhwetha yeyokuba baququzelele balungiselele apha ekhayeni, yeyokuba umkhwetha xa ebuyileyo baqinisekise ukuba uyaqatywa ifutha, uqatywa imbola ebusweni, baqinisekise ukuba impahla yakhe ikhona ziphumile.

Urhulumente ndicinga ukuba angazisa iinkonzo ezilalini, anze izikhululo ezinothi zizise ingqesho kulutsha lwasezilalini luzoyeka uyokhangela amadlelo aluhlaza ezidolophini benze nee-park, benze neendawo zolonwabo ezikufutshane neelali.

Xa kuthethwa ngosiko lolwaluko inqalathi lomkhwetha liba yimpelesi apho liqinisekisa ukuba umkhwetha uphatheke kakuhle ebhomeni. Liyathunywa ukuba liyothatha ukutya komkhwetha, liyathunywa ukuba liqinisekise yonke into yomkhwetha ihamba kakuhle.

Amakhwenkwe aye aqokelele iimbiza, aqokelele izitya, aqokolele izitulo, aqokelele yonke into ezawuncedisana nabantu abazawupheka.

Ndafunda ukuziphatha, ndafunda ukomelela, ndafunda amaqhinga athile okwamelana nobomi. Ndafunda ukwahlula phakathi kobutshomi nezihlobo.

Ewe eli siko liyayifezekisa injongo yalo ngoba amakhwenkwe athi awubuya esapha babuye bengabantu abahlukileyo, babuye bengamadoda alulutho emphakathini. Ewe ke libakhona elo qaqobana lamadoda azawukwenza izinto ezibheke ecaleni, kodwa unintsi lwawo amadoda abuya kulwaluko abangamadoda alulutho emphakathini.

Izinto ezenza ukuba malungu angaboni ngaso linye kuxa kuthethathethwana okanye kuxoxiswana ngelobol, ngexabiso lelobola. Yenye yezinto ebangela ukuba amalungu angavisisani ngoba ingulo uzawubeka isizathu sakhe nalo abeke isizathu sakhe esibangela uba afune kubizwe ixabiso elithile.

Ndingalungisa umphokoqo, uyakhawuleza kwaye uyahluthisa kamandi. Uwutya uwudibanise namasi.

Ndiye ndizive ndichulumancile, ndizive ndineqhayiya ngokuba ngumXhosa ngokuba nditye ukutya kwesintu. Umzekelo, nditye umphokoqo okanye nditye umngqusho, umngqusho onolusu, umngqusho omnandi okanye nditye intyabontyi. Zinintsi, zinintsi iindidi zokutya zesintu kwaye zindenza ndizive ndinebhongo lokuba ngumXhosa.

Xa kukho amalungiselelo omtshato indima yam kukwamkela abantu, indima yam kukuhlamba izitya, indima yam kukupheka, indima yam kukuncedisa umakoti.

Indima edlalwa ngabantu abadala ekuhlaleni kukuzama ukubangxolisa okanye ubanqwanqwada abantwana ukuze bakwazi ukuba izimilo zabo ziqoqeke ezilalini.